Musi migwalabo i tshi khou bveledzwa mitengo ya u tshimbila i nga engedzea, zwine zwa nga kwama vhadzulapo vha tshi khou tshimbila nga dzithekhisi. Migwalabo i nga ita uri dzi thekhisi dzi si tshimbile nga u ṱavhanya zwine zwa nga kwama vhadzulapo vha tshi khou tshimbila, futhi hafho musi migwalabo i tshi khou bveledzwa tsireledzo ya vhadzulapo i ngavha i kha khombo. Zwi musi u u u u especially musi zwi tshi khou vhangwa khakhathi, zwi tshi khou vhanga khakhathi dzi nḓilani. Vhadzulapo vha nga si, vha nga si, vha dzulapo vha nga vha tshi khou sedzana na u shandukisa nḓila ya u tshimbila, zwine zwa nga kwama vhutshilo havho ha ma, migwalabo futhi i nga kwama u bveledza zwi sa khou tshimbila nga nḓila ine, i fhelekanyaho.

Mitengo ya dzithekhisi ndi vhona unga i gonya musi ikonomi i tshi gonya, ikonomi i tshi gonya ndi hone musi mitengo ya thekhisi i tshi gonya, sa musi dzi VAT dzi tshi gonya, kanzhi na mitengo ya zwiendezi zwi dzi a gonya.

Khaedu dzine dza kwama tsireledzo ya vhaṋameli ndi u vhangwa ha khakhathi. Vhaṋameli vha nga sedzana na u ṱhukhuwa, u tsitsa kana u vhangwa ha khakhathi musi vha tshi khou shumisa e-hailing, futhi hafhanoni vhareili vha nga vha na khombo ya u ṱhukhu, ya u, ya u ṱhukhuwa, u shaya tsireledzo, ya u shuma kana u vhangwa khakhathi. Tshumelo dza e-hailing dzi nga, dzi nga vha dzi sathu bveledza nḓila dza u thivhela vhuvhi, zwine zwa nga kwama tsireledzo ya vhanameli, futhi hafho vhaṋameli na vhareili, vha nga vha na khombo ya u ṱhukhuwa ha mafhungo avho, musi hu si na nḓila dza u tsireledza mafhungo hafho, tshumelo dza e-hailing dzi nga vha dzi sathu bveledza nḓila ya u khwaṱhisa tsireledzo zwine zwa nga kwama vhaṋameli na vhareili. Masiandoitwa ndi u engedza u ofha ha u shumisa e-hailing , u shandukisa nḓila dza u tshimbila, zwithu zwo nonga u shaya u bveledza ha ikonomi, na u khwaṱhisa u dzhia vhukando ha tsireledzo.

Ee, ndi vhona u ngari zwo fanela uri vha aluwa vha vha shumise lu lu luafhulelo musi vha tshi khou shumisa mabisi. Zwi vha aluwa vha nga kona u tshimbila nga ulelu, nga u leluwa arali vha na luafhelelo kha bisi musi vha tshi kho uya zwikoloni, zwi, vha tshi khou ya zwikolo zwa vhuponi, kana zwishumiswa zwa mutakalo. U ṋetshedza lualafhelo zwinga thusa u khwaṱhisa mutakalo wa vha aluwa especially musi vha tshi khou ya vhuponi ha kana zwiimiswani zwa mutakalo futhi hafho vha aluwa vha nga vha vha tshi khou sedzana na u shaya ha u tshimbila. Musi zwi tshi nga, zwi nga ita, zwine zwa nga ita uri luafhelelo lu vhe na ndeme kha u thusa vhadzulapo na u ṋetshedza luafhelelo. Zwi nga thusa u khwaṱhisa na u dzhenelela ha vha aluwa kha tshi tshavha uri vha kone u tshimbila nga u leluwa, tsho u fhedzisela futhi, u ṋetshedza luafhelo zwi nga thusa u bveledza kha ikonomi. Vha aluwa vha tshi khou tshimbila uya mushumoni kana zwikoloni.

Masiandoitwa a a a tshinya goloi nga maanḓa magodi a tshinya goloi nga maanḓa. A phamula mathaila, a ita uri dzi brake pads na dzo dzi fhele, zwithu ndi zwinzhi, a ṱahadza goloi nga maanḓa, liṅwe ḓuvha u ḓo wana u tshi khou tshimbila nga ngomu magodini, matsina mugodini huna matombo, tombo ḽa rwa goloi, goloi ya ya kwashekana kana ya crack dzi wind screen.

Muṅwe na muṅwe hafha badani u tea u dzhia nḓila dza u tsireledza ene muṋe na vhathu vhane vha vha nga ngomu ha goloi yawe. Vhathu vha, vhareili vha dzithekhisi vha teya u dzhenelela kha dzi ḽaini dza dzi goloi, ahuna a songo dzhayaho, vhathu vhoṱhe vho dzhaya shangoni. Muṅwe na muṅwe huna hune a khou ya hone, asi vhathu vha thekhisi vho, asi vhareili vha dzi thekhisi vho dzhayaho fhedzi, na vhathu vha dzi goloi vho dzhaya, ende ḽaini ndi ḽaini. Ri tea u shuma nga u sielisana, ahuna upfi vha thekhisi ndi vha nṱha, vha goloi ndi vha fhasi.

U vhea zwishumiswa kha tsireledzo, zwa tsireledzo u fana na ma, maboni a u sedza zwikalo zwa mapholisa na nḓila dza u vhona vhugevhenga. Zwa dovha hafhu zwa vhea magoni a u sedza kha nḓila dza vhuendeleli, endela, ha u endela milenzhe na vhareili vha baisigira, zwinga thusa u thivhela vhugevhenga nga maanḓa, u shumisa zwishumiswa zwa u vhona thuso u thivhela vhugevhenga nga maanḓa u bveledza nḓila dza u dzhe, dzhia vhukando ha u tsireledza. U fana na u ṋea zwikalo zwa mapholisa, zwi nga thusa u thivhela vhugevhenga.

Khaedu dzine vha aluwa vha ṱangana nadzo kha zwiendedzi zwa kereke, vha aluwa vha nga sedzana na u shaya vhuendedzi zwiendedzi zwa tshitshavha. Zwine zwa vha na tsireledzo kana zwi ne zwa vha na zwikhala zwa u dzhena zwavhuḓi. Futhi hafhu vha aluwa vha nga sedzana na mi mutengo wa u tshimbila une u wa vha nga khombo ya u swikela kerekeni. Vhaaluwa vha nga sedzana na u shaya tsireledzo kha zwiendedzi musi hu na u vhangwa ha khadi kana u shaya zwishumiswa zwa tsireledzo. Futhi hafhu vha aluwa vha nga sedzana na u shaya zwiendedzi zwa tshitshavha zwine zwa tshimbila nga u ṱavhanya, zwi ne zwa nga ita uri vha si kone u swikelela tshumelo dza kerekeni nga tshifhinga tsho teaho.

Muthu u teya u renga thikhithi ya tshifhinga tshithihi. Vhathu vha nga shumisa thikhithi ya tshifhinga tshithihi u itela u tshimbila zwa, zwa musi vha sathu uvha na khadi ya tshifhinga tshi lapfu. Vhaṅwe vha nga shumisa khadi ya tshitshavha ine ya tendela u tshimbila nga bisi zwine zwa nga vha na mitengo ya vhuḓi nga maanḓa. Vhaṅwe vha nga shumisa nḓila dza u lifha nga internet u fana na QR code kana applications dza u lifha uri vha kone u tshimbila. Vhaṅwe vha nga lifha tshelede ya tshifhinga tshithihi u itela u tshimbila musi vha sathu u vha na khadi ya tshifhinga tshilapfu.

Vhuḓi ha u shumisa moḓoro uya mushumoni ḓuvha na ḓuvha ndi uri u swika nga tshifhinga. A huna u pfi ndo lenga nga, ndo tsa bus station, ndo tsa bus station nda teya u vha ndi khou tshimbila kana ndi khou teya u ṱoḓa iṅwe thekhisi kana inwe basi havha hu sina. I we u khou bva hayani nga matsheloni wa livha straight mushumoni. U ḓo ḓi to khakhisiwa nga ṱhirafiki mara zwi khou ṱoḓa na iwe wo ḓi buba.

Ndi ḓo amba nga si tsha vhuḓi. Ndo vhuya nda ṋamela bisi ubva Venḓa u ya Gauteng. Heyi, heiḽa bisi yo ri u ima, yo ri u ima nḓila yoṱhe, ndo vha ndi tshi khou tshimbila na vhana vho bva vha so ngo ḽa ro ṋamela bisi yo takuwa nga eight o'clock ro swika Gauteng nga five o'clock. Yo ri u sala u tshi ima nga one o'lock ya mathabama, u bva eight u swikela one o'clock vhana vha sathu ḽa. Bisi ya hone i khou tshimbila i tshi ima na zwiṱesheni zwinzhi zwinzhi. Zwino heyi, zwiendedzi hezwi zwa mabisi nazwo a si zwavhuḓi na luthihi, zwi a fhedza tshifhinga.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shuma, zwi shela mulenzhe wa vhuḓi kha u shuma ha sisiṱeme ya thekhisi dza bisi ṱhukhu ngori havhala vhathu vha na renke yavho, vha na renke yavho ndi hune vha dzula hone vha namedza hone vhathu ahuna uri vha ḓo ya tshiṱaratani vha ṱoḓa vhathu tshiṱaratani huna sisiṱeme ine ya shuma kha ku ṋamedzeḽe kwa vhathu.

Ha vhaḽa vhathu vha vhalanguli, vha sedza uri vhathu vha kho tshimbila nga ḽaini na, thekhisi yeneyo yo no kho ṋamedza i kho ṋamedza nga ḽaini na, i kho ṋamedza nga nḓila yone na, vhanameli vha kho namela zwavhuḓi na, ahuna zwinwe zwithu zwo no kho itea zwo khakheaho na.

U khwinisa zwi ngavha khwine musi ma ḓiraiva a dzi thekhisi a tshi kona u amba na vhathu, maḓiraiva a dzi thekhisi ha koni u amba na vhathu vha amba na vhathu nga u zhambelela. Zwino hezwiḽa zwithu a zwi fani vha ṋameli zwavhuḓi na u lwa dzi thekhisi renke vha tshi kho lwela vhathu vha tshi kho lwela ḽayini, vha tshi to zwiḓivha zwori mukene u murahu ha mu kene, mara u ḓo wana mukene a tshi kho ḓa a fhirela mukene. Zwine zwo khakhea, zwine zwi nga khwinisiwa hezwiḽa zwithu.

U thola dzi thekhisi tshifhinga tshoṱhe zwi nga khwinisa thekhisi khouri, i vhe i na mushumo i dzule i na mushumo i songo soko dzula thekhisi rank yo lindela vhathu, i ḓo ḓivha i khou wela vhathu ye vha vha thola.

Khaedu khaedu dza hune nṋe na namela hone thekhisi ndi ḽaini ya u ṋamela thekhisi, ḽaini heiḽa ya vhathu i ya swika hune ya ṱanganana ngori u ḓo wana hu tshipfi muthu u na u na ḽaisentse yo kana u na tshiḽipi tsho dzhena nga ngomu thekhisini a siho ḽainini ngori o badela tshelede nkene. Muthu muṅwe na muṅwe u tea u ima line yo dzhena nga ngomu a ṋamele thekhisini hu sina uri una ku bambiri ko uri a fhirele vhaṅwe vhathu phanḓa.

Ndi mafhungo ndi maḓuvha haaḽani a dzi easter a dzi easter holiday. Nga hetshila tshifhinga tshumelo dza zwiendedzi zwo ya kerekeni zwi a ṱoḓea nga maanḓa, ngori vhathu vha vha vha kho ya kerekeni, kerekeni khulusa ya fhano Afrika Tshipembe yo dumaho vhavha vha khou namela vha kho toya haningei.

Kereke dzi nga ṱoḓela vhaaluwa zwiṋameli zwavho zwa thungo zwi sa faniho na vhaṅwe vhathu, zwa ṱo ṱoḓa tshinamelo kana dzi thekhisi dza dzo nwaliwa ngori hedzinoni ndi dza vhaaluwa fhedzi havha ḽa vhaṅwe vhathu vha do ṋamela hedzi na hedzi na hedzi. Kana kereke dza sedza uri vhaaluwa vhoṱhe vha na ḽaini yavho yori vha ṋamele yone musi vha tshi khou bva kerekeni.

Ndi khaedu dza uri vhathu vha tshi vha tshi namela dzi transport dzedzi, zwiendedzi zwezwi avha thomi vha sedza uri hu na vhaaluwa ngafho nga ngomu goloini goloi dzi tea u fhambana musi hu na mualuwa na musi hu na muthu muṱuku. Vhathu vhaaluwa vha sensitive nga maanḓa u u fhirisa vhathu vha vha u fhirisa vha vha vhaṱuku. Zwino vhathu vha tea u sedza uri hu na vhathu ḓe nga hafho nga ngomu.

Ndi uri ṅwaha muṅwe na muṅwe kana ṅwedzi muṅwe na muṅwe, hu tea u sedziwa uri ezwi zwithu mabisini hu khou shotha mini na mini u itela uri vhareili vha mabasi vha songo vha na mugwalabo, zwine zwa ḓo thivhela vhaṋameli vha sa tambule uri vha kone u sedza uri hu kho shotha mini na mini kha mabisi.

Ndi ngori vhathu vha fhano Afurika Tshipembe, kha milayo vha ḓa murahu badi. A vha tevheli milayo na ho hu na mulayo mufhio na mufhio a vha na ndavha na milayo tenda vhone vha ita zwine vha khou funa zwone.

Uya nga ha ngoho yanga a thi thu vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu, a thi thu vhuya nda ṱangana nazwo.

Hayi ndovha ndi sathu vhona thandululo dza tshitshavha dza vhusiki dza vhuendi ha vhupo ha mahayani ha vhaaluwa.

Mushumo une muvhuso wa ita kha u khwinisa vhuendi ha vhupo ha mahayani ha vhaaluwa ndi u fhaṱa, na u khwinisa magondo, na u khwinisa vhuendedzi ha thundu na vhathu, ha u ṱuṱuwedza vhubindudzi kha vhuendi, na u fhaṱa mishumo ya vhutendi, ha dovha hafhu nda vha na u tsireledza vhathu kha mishumo ya vhutendi na u ṱuṱuwedza u ṱanganedzwa ha vhathu vhoṱhe.

Tshenzhemo yanga yo ḓoweleyaho vhuima zwikepe ndi tshi ya muyani nga nḓila ya u guda ndi wana mafhungo a u fhambana fhambana sa maitele a vhukonani na maitele a mutakalo maitele a u takalela. Ndi zwi zwi takalela u vhona vhathu vha tshi kho guda zwithu zwiswa zwino ndi zwone nda takalela zwone. U vhudzisa nga nḓila i re na vhukuma na u lavhelesa na u thusa vhathu u vhona zwine zwavha zwavhuḓi kha vhutshilo havho. Zwine zwa ndina ndi u vhona vhathu vha tshi kho shandukelana vhaṅwe, u vhona vhukonani vhu tshi kho fhela nga nṱha ha u sa kona u amba nga vhukuma na u vhona vhathu vha tshi kho shaya ndeme ya u guda kana u ṱavhanya. Zwi kwama hani tshenzhemo ya nga hezwi zwithu zwi nga thusa uvha na maṱo a u vhona shango nga nḓila dzine dza fhambana.

Tshenzhemo ya u hwala nga nḓila yo kalulaho ya dzi thekhisi dza mini basi i vhonala i tshi kho kwama vhutshilo ha vhaṋameli nga nḓila nnzhi tshifhinga, tsireledzo na vhuḓifhinduleli ndi thaidzo ine ya kwama vhathu vhanzhi nahone u i tandulula zwi ṱoḓa vhuṱhongwa ha vhathu vhoṱhe vha shumisaho dzi vha dzi thekhisi na vhahulwane vha milayo. Zwikwama zwi kwamiwaho nga u hwala nga nḓila yo kalulaho ndi tsireledzo ya vhaṋameli tsha u thoma na vhuḓifhinduleli ha vhaṋameli vhutsila ha u swika nga tshifhinga zwiṅwe zwithu zwine zwa nga itwa u itela u tandulula thaidzo ndi u tea milayo nga nḓila yo khwaṱhaho na u ṱuṱuwedza vhuṱhogwa ha vhashumi vha thekhisi na u ṱuṱuwedza vhaṋameli uri vhavhe na mannḓa ha dovha hafhu na u shumisa zwishumiswa zwavhuḓi.

Zwithu zwi ṱuṱuwedzaho mutengo wa thekhisi ndi mutengo wa u lugisa mimoḓoro na peṱirolo, mishumo ya vhareili, mutengo wa insurance na ḽaisentse, maitele a khamphani havha na mitengo ya u tsitsa lini mitengo ya thekhisi unga tsitsiwa arali peṱirolo ya tsa nga tshifhinga tshilapfu. Nahone vhareili vha kone vha vhona uri zwi kho vha ṱuṱuwedza nga nḓila khulwane fhedzi arali u tshi vha na tshifhinga tshi pfhufhi vha nga si vhone ṱhoḓea ya u tshentsha mitengo.

Nḓila dza u lugisa tshenzhelo ya tshelede i shothaho ndi u tea u ṱalutshedza nga u fhulufhedzea vhudzani mureili uri tshelede ya mbadelo i kho shotha nahone ni humbele uri ni ṋee nḓila dza u fhelelisa. Ni humbele u ṋea akhaunthu ṋamba arali mureili a tshi kho ṱangana na u ṋea tshelede nga bank transfer ni nga humbela akhaunthu ṋamba yawe uri ni muṋe tshelede yo salaho. Ni ṋee zwiṅwe na zwine na na vha nazwo ni ṱoḓe thuso ya muṅwe arali ni tshi kho vha na muṅwe ane anga ni thusa nga tshelede ni ṱoḓe nḓila dza u livhisa murahu. Ni tea u vha na nḓivho ya ndeme vhareili vhanzhi vha a pfhesesa uri zwi nga itea uri tshelede i shothe nga tshifhinga tsha u ṋamela, u vha na vhugala ha u ṱalutshedza zwi ita uri zwi fhele nga nḓila ya vhuḓi nahone zwi sumbedza ndeme ya u hulisa mushumo wavho.

Hei naa ndi nga pfa ndo dinalea nga maanḓa uri mureili ha tsha ya hafhaḽa fhethu he ari ene u kho ya hone, fhedziha uri hu vhe na thandululo hafho hune a kho ntsitsa hone u tea u ita uri a mphe tshelede ya u ṋamela uri ndi kone u ṋamela iṅwe yo no kho ya hafho hune nda kho ya hone.

Ndi vhona ungari vhareili vhoṱhe vha dzi thekhisi ndi wa hayani kana ndi wa ḓoroboni vhoṱhe vha ya fana mihumbulo yavho yoṱhe vhoṱhe vha ya fana ngori vha vha vho sedzana na u ita tshelede.

Ndi vhona ungari tshelede ya zwiḽiwa vhareili i tea u bva kha yeneyi ine vha kho shuma yone ngori vha vha vha na nḓala navho vha vha vho shuma ubva ḽitshi tsha u swikela ḽitshi kovhela, vha vha tea u fhiwa tshikhala tsho uri navho vha wane zwiḽiwa vhaḽe ngori navho ndi vhathu ende vhavha vha kho shuma u vhavha ḓuvha ḽoṱhe muthu uvha akho reila u ḓo wana uri na tshelede ya tshikwama hanayo mara heneyo senthe ine avha nayo ye a vha akho shuma yone i hone hanefho ende u na nḓala zwo fanela uri a ṱuse heneyo ṱhukhuṱhukhu a ḓi wanele tsho shenga.

Zwithu zwi ṱuṱuwedzaho u gidima nga luvhilo lwo kalulaho ndi u ṱoḓa u swika nga tshifhinga na u ṱoḓa u wana vhareili vhanzhi vhaṋameli kana vhareili vhanzhi, na u sa ṱhogomela mulayo nga mannḓa no vha na mutakalo u sa ṱhogomeliho vhareili ndi ngani ndi tshi ralo uri hezwi zwithu zwi nga ita zwi ngavha na khombo, khombo hu ngavha na khombo dza mugidimisi na u shonisa vhareili ha vha na lwisana na milayo havha na u shonisa tshivhalo .